Dipina tseo ke di ratang kapa mmino o ko ratang ke mmino wa hip hop, hip hop. E ba e bitsang hore ke Conscious rap. Mmino ona ke o rata hobane o ruta ka tsa bophelo o bua ka dipolotiki. O bua ka dintho tse etsahalang maphelong a rena tsatsi ka tsatsi. Ke ka hoo ke ratang mmino wa Conscious rap, o nruta dintho tse ngata.

Ke tla isa CV ya ka mono kabo ke etsa le demo eo ho yona. Ke recordang ka tsela eo ke balang ka teng.

Nna ke rata dipapatso tseo sebohodi se utlwahalang se na le mofuthu. Ke batla dipapatso tseo ho tsona ke utlwang hore motho oo a di etsang o na le mofuthu tje ka tsa dipapadi.

Batho bana ba Wi-Fi ke ba bolelletse hore Wi-Fi ha e tshware mona empa ba mpolella hore ke time ke e light. Ha ke etsa jwalo ho ntso ho tshwana ke qetelletse ho bua le bona. Ba re ho nna ba tla kgutlela ho nna, ha ba so ka ba kgutlela ho nna. Ke batla ho ya dikantorong tsa bona ho bua le bona.

Playlist ke dipina tseo motho a ratang ho di mamela. Playlist o ka etsa ho media player ya hao, ya founu kapa ya iPod hoba iPad moo o mamelang mmino wa hao teng ke moo o etsang playlist ya dipina tseo di ratang.

Subscription ya ditaba ke ha motho a e ngodisa kapa a ngodisa hore a fumane ditaba tse itseng ka mehla. Ha ngata ka tefo kapa ka ngodiso ya mahala, ho ya ka hore ke mang ya fanang ka ditaba tseo.

Network e ke e sebedisang e mfa mathata ha e tshware hantle ka nako e nngwe teng. Ka nako e nngwe ya tsamaya ka nako e nngwe ya kgutla mme e mfa mathata. Ho ba ka nako e nngwe ha ke kgone ho bua le batho hantle, re utlwisisane le ha ke founela ke batho ba mosebetsi ha ke kgone ho utlwana le bona. E mfa mathata ka tsela e etsang ka teng.

Dumelang moo seteisheneng, ke batla ho bua ka taba ena ya hore ho tletse mmino wa mosa ho mawatle haholo, mmino wa mosa ho mawatle. O nkile sebaka sa hore rona re kgone ho mamela mmino wa habo rona, ha re sa kgona ho utlwa mmino wa setso. Nna ke motho a ratang mmino wa setso, ke kopa hore le ke le leke hore le re letsetse mmino wa setso.

Nka etsa difilimi tseo ho tsona ke tla bontshang Heritage ya rona. Difilimi tse kgolo tse ke tla bontshang Heritage. Hore mafatshe a mang a kgone ho bona ka heritage ya rona.

Tsa Private di tlhabollotswe haholo hobane ke moo batho ba patalang teng. Tsa mmuso ha ba di latelle haholo hoba batho ha ba ntshe tjhelete ho tsona.

Ho radio ya selehae dibohodi tsa teng di bua Sesotho se tlhabileng Sesotho sa teng ke Sesotho sa nnete. Ke rata seo ho di-radio tsa selehae. Hoba puo ya bona ke puo ya Sesotho sa nnete.

Dipina tse ding tse ke di ratang tsa mo Afrika-Borwa ke dipina tsa bo Kabza De Small le bo Maphorisa tse ba reng ke Amapiano. Hobane di re hopotsa moo makeisheneng moo re tswang teng. Di bua le rona, batho ba makeisheneng di bua ka bophelo boo re bo phelang le tseo re di bonang makeisheneng a habo rona.

Ke e sebedisa ho fihlella e kgaoha data ena hoba ke a e tlhoka dintho di ngata tseo ke etsang ka yona. Kekebe ka e sebedisa hanyane, ke be ke tlowela hoba le ha e nkgaola e nkgaola, ke so qete ho etsa tsohle tse ne ke batla ho di etsa.

Ha ke dule ke na le yona data empa ke nahana hore le bona ba dikhampani tse tsa di-movie tsa online. Ba ka bebofatsa ha ba ka etsa hore ditheko tsa data di seke tsa nyoloha haholo e kgone ho rekeha. Re kgone hore re reke data eo e tla kgona ho re shebelle di-movie tse ho fihlella difela.